Kungabe izitimela zingakhi ezisebenzayo ngoba kugcwala kakhulu noma kuminyana ezitimeleni? Ngabe ayikho enye indlela yokuthi kulethwe izitimela eziningana, kushiyane ngesikhathi ukuze kuzogcina loku minya minya kungaze kulimale abantu?

Ngicabanga ukuthi amatekisi aba yindlela yokuthutha ethandwa kakhulu eNingizimu Afrika ngoba ayindlela esheshayo. Uyakwazi ukuthi noma ngabe udinga ukusuka endaweni ethi ukuqhela qhela iye kwenye, ukwazi ukufika ngalo lona usuku.

Empeleni angikaze ngisigibele isitimela ezintsha ezithulwe nguPrasa. Ngiyafisa kona ukuthi ngizigibele, ngoba uPrasa uzikhuluma kahle izitimela zawo ukuthi zisesimeni ezingakwazi ukuthutha imiphakathi.

Yebo, izakhamizi kufanele zinxeshezelwe ngomonakalo odalwa yimigodi ngoba izakhamizi zikhipha imali yentela. Ngakho-ke uma zikhipha imali yentela, zisuke zisiza uhulumeni ukuthi nawo usize uthathe le mali ulethe izinsizakalo ezifunakalayo emiphakathini.

Uhambo olude engake ngalithatha ngebhasi uhambo olalusuka ePitoli luya eThekwini. Lona lalulude kakhulu futhi isikhathi ngangisichitha ngomakhalekhukhwini wami ngoba ngiyakwazi ukuthi ngibukele khona izinhlelo ongazibukela kumabonakude, uphinde futhi ulalele nemiculo. Ekupheleni kohambo ngangikhathale kakhulu kodwa ngangijabulile.

Into engadala ukuthi ngihambe ngebhasi kunokuthi ngihambe ngendiza noma ezinye izindlela zokuthutha ukuthi ibhasi aligijimi kakhulu, kodwa ngizogcina ngifikile la engiyakhona. Ngakho-ke, kungcono ukuthi ngingazisoli ukuthi angilimele ngoba ngigibele indlela noma isithuthi esigijimayo kunokuthi ngizigibelele ibhasi.

Yebo, ngake ngaba nenkinga ngisebenzisa inkampani yokuthutha i-Uber. Badonsa imali yami enkulu kunemali okwakumele bayidonse. Ngasiza ngokuthi ngibhale ama-email, ukuze ngikwazi ukuthola imali yami.

Yebo, kukhona ubuhlungu engake ngabuzwa noma engakubona okudabukisayo okwenzeka ebhasini elalihamba ibanga elide. Umama wayehluswa izingane zakhe, kwagcina umshayeli esemushiya lana khona kuphunyulwa khona. Wasala kanjalo-ke umama nezingane zakhe. Esala nje budengeku ngoba phela wayenganazo izihlobo ezaseduze ngoba kwakuyindawo la okwakumiwa khona ngoba kuphunyulwa, hhayi ngoba kwakuyindawo la esasiya khona.

Angizizwa ngijabulile ngamanani amathikithi amabhasi ahamba amabanga amade eNingizimu Afrika. Ngibona ngathi asebiza kakhulu amathikithi amabhasi.

Ukudla engithanda ukupakisha uma ngizohamba uhamba olude ngebhasi, ngithanda ukuphatha ubhanana ngoba uyasiza ukuthi ngingachami kakhulu. Ngiphinde futhi ngiphathe okokuphuza, angiwashiyi ama-chips nophaya.

Amanani aphezulu ezimoto zakwa-Uber no-Bolt, ayawaxosha amakhasimende ngoba akekho umuntu othanda ukukhokha imali eningi kakhulu noma inani elithe ukuba phezulu.

yemigodi ama-potholes idalwa ama-truck lawa amakhulu asuke aqukethe izinhlabathi noma izingodo. Kahle kahle, izinto ezisindayo.

Ngincamela ukuhlala phakathi etekisini kunokuthi ngihlale ngaphambili noma ngemuva. Uma ngihlala ngaphakathi ngizizwa ngisesimeni esikahle. Kanti uma ngihlala ngaphambili akukho ukukhululeka noma ngihlala ngemuva angithandikasisi ukuhlala ngemuva.

Izinyathelo ezingathathwa ukuthi emarenke kufakwe amaphoyisa njalo. Kube khona nje amaphoyisa azosebenzela emarenke, ukuze kuzoba khona ukuphepha, nokuthi futhi abagibeli bagibele kahle.

Amanani okuya edolobheni asenyuke kathathu kunyaka nje uwodwa. Angizanga ngokulwa, kepha ngize ngokuzokhala ngoba imali esiyiholayo incane kakhulu. Kanti uma ngabe kuzonyuka imali yemoto noma izithuthi esihamba ngazo, lokho kusishaya kakhulu.

Izinyathelo ezingathathwa izinkampani zokuthutha ezifana no-Uber kanye no-Bolt ukuthi, bafake ibhathini elokwazisa ukuthi amaphoyisa uma ngabe bezizwa bengaphephile noma benenkinga. Amaphoyisa aseduze-ke ayobe eseya khona. Noma ibhathini lelo lithinte izinkampani ezokuphepha ezizimele ngoba zona ave zishesha ukudlula amaphoyisa.